boha milenge ya homu a ya le ndzhaku hi ntambu kutani va veketela thini kumbe bakiti i vi le se va sungula ku senga.

Huku yi hluviwa masiva hi ndlela leyi u tseleka mati ma vila loko ma heta ku vila u ta va u dlaye huku ya wena u yi chela la ka mati lama yo hisa ivi then u sunguna ku yi hluva.

Masi ma aka miri naswona eka vana ma endla ku ri va kula kahle.

Ina i ntiyiso homu loko yi dlayiwa yi fanele ku bohiwa ncila.

I ntirho wa vavanuna hikuva xinto xa hina a xi pfumeli leswaku n'wansati a swifuwo.

Manyoro ma endla leswaku swimilani swi kula kahle naswona swi nga ngheneriwi hi switsotswana.

Mbuyelo wa manyora ya tikhemikhali eka rihanyo ra misava i ndzima leyikulu swinene tikhemikhali ti nga va na mpfumawulo wo hambanahambana eka misava ku katsa na ku thyakisa moya ku nyamalala ka mati ku onhaka ka misava.

Ni nga hlawula manyora lawa endliweke ekaya hikuva lawa ya tikhemikhali a onha moya a onha ni misava.

Swi nga ni endla ni twa ku vava embilwini hikuva manyora ya tikhemikhali a ni wa rhandzi ma nga ni onhela na ku ni hisela swilo leswi ni nga swi byala.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna vamapurasi hikuva va teka tikhemikhali va haxa emisaveni laha va nga byala kona ku va ti kota ku dlaya switsotswana.

Ti thyakisa moya ti thyakisa ni misava ni mihandzu ya kona u fanekele u hlantswa before u dya kumbe ku yi xavisa.

Ndzi ri mulweri wa mbango a ndzi ta kombela leswaku n'wina van'wamapurasi ndzi kombela mi hunguta ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo eka ndhawu ya hina ndzi kombela ku ri loko mi ti tirhisa mi ti tirhisa hi ku hi ku landzelelana ni ni ni hi ndlela ya kahle leyi nga ta kota ku sirhelela mbangu wa hina.

Van'wamapurasi loko vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali swibyariwa swa vona kumbe mihandzu ya vona yin'wanyana ya kona yi nga fa hikuva switsotswana swi dya mbewu eka swibyariwa.

Ku thyakisiwa ka mati ku thyakisiwa ka misava ku endla misava yi va vuhunguki.

Ha yini tikhemikhali ti nga onha mati misava na swifuwo a hi anakanyi hi vurimi tanihi leyikulu varimi va endla leswaku swivungu swi nga ha ri kona naswona va tirhisa tikhemikhali leswaku swiluva swa vona swi kula hi ndlela leyinene ma tikhemikhali lawa ma tshoveka kambe ma tlhelela mati misava na swifuwo ku thyakisa ka mati.

Vahumelerisi bya swakudya ku wa ka va ekusunguleni loko varimi va ri karhi va cinca vahumelerisi byi nga wa hi nkarhi wo koma swi teka nkarhi leswaku misava yi aka vutomi bya yona na swivungu swa ntumbuluko leswi pfunaka swi vuya ku engeteleka ka vuhumelerisi hi nkarhi ku tiya ka vuhumelerisi.

tikhemikhali leti ta vona ti dlaya swivungu swa ntumbuluko va swi sivela leswaku hi tikhemikhali leti va sivela leswaku swivungu swi nga koti ku dya mihandzu kumbe swimilani leswi va nga swi byala.

Ina tikhemikhali ni nga ti tirhisa hikuva tikhemikhali ti engetela vuhumelerisi na ku pfuna ku lulamisa vuhumelerisi bya bya swimilana.

Hikuva tikhemikhali letiwa va ti tirhisaka hi tona ti endlaka leswaku swibyariwa swa vona swi hatlisa swi kula.

Van'wamapurasi ni nga va byela leswaku va hunguta ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo tindlela leti ti katsa dyondzo swichudiso na ku tirhisa swilaveko swo karhi dyondzo na ndziyiso swichudiso na nseketelo wa timali.

Nature IFPRI tipholisi ta mfumo ti nga pfuneta ku hunguta ku tirhisa.

Mapurasi ku va mi endla leswaku swimilana swa n'wina swi kula mi faneke ku tirhisa khemikhali yin'we naswona kan'we evhikini hi swona leswi nga ta endla leswaku swimilani swa n'wina swi kula swi tsakile.

Ku rima hi tikhemikhali a swi kahle hikuva swi onha musava mati moya xikan'we na ku va swi endla leswaku swakudya swa n'wina swi kula swinene kambe swi nga vi ni matimba ya ku xurhisa.

Vathori va le mapurasini tiyindlu leti va tshamaka eka tona kwale ndzeni ka mapurasi ni vula leswaku a va hlayisekangi hikuva tin'wanyana ta kona ti onhakile ti fayekile xikan'we ni mazenge ya vona van'wani ka vona ku thona ni mpfula loko mpfula yina naswona va dzaha tikhemikhali letiya va chelaka la swimilanini.

Ku hungutiwa ka misava ya vurimi swi khumba muholo wa wa van'wamapurasi hi tindlela to hambana ku ya hi xiyimo xa munhu un'wani na un'wani hi nkarhi wo koma swi nga vanga ku lahlekeriwa hi mali ya vuhumelerisi bya vurimi kasi hi nkarhi wo leha swi nga vanga ku lahlekeriwa lokukulu hi vuhlayiseki bya swakudya na vuhumelerisi bya .

Ndzi nga xava mihandzu kumbe swimilani eka van'wamapurasa ndzi vuya ekaya ndzi ta xavisela vanhu.